Umsebenzi owenzayo muhle kakhulu, ngokuvuka ekuseni ngovivi ukuze ukwazi ukushesha uqede imisebenzi yosuku. Ukweseka izinkomo vele kuzoba neyinkinga, esikhathi esiningi iyinkomo ziyahlupha kodwa ekujwayeleni nawe uzojwayela ukuthi kusengwa kanjani. Esikhathini samanje ngoba sekubanda into into engingakutshela yona ukuthi, ugqoke izingubo ezifudumele ukuze ungeze ukuzwa amakhaza asekuseni.

Ukuhlukanisa kwemigqa yomhlabathi, kuvumela ukuthi mhla izulu lina, amanzi ekwazi ukufinyelela ngaphansi kwempande yezitshalo ukuze izitshalo zikwazi ukuthi zikhule kahle, ziqhakaze, zibe zinhle.

Ukuhlukanisa kwemigqa komhlabathi, kuba nesithelelo esihle mayelana nezitshalo ngoba izitshalo zizokwazi ukuthola amanzi amaningi, mhla iyimvula zina, nanokuthi i-oxygen izokwazi ukufinyelela ngaphansi kwezimpande zazo izitshalo, ukuze zizokhula kahle, zikhule kube isithelo esihle.

Luningi uhlobo lwama-pesticide olusetshenziswayo ekubulaleni izinambuzane ensimini. Olokuqala uhlobo, kukhona ama-pesticides, nama hemisticides, which esikusebenziseni ekubuleleni, ekubulaleni izinambuzane. Lolu hlobo lamakhemikhali luyingozi kakhulu kumuntu ngoba liyakwazi ukuthi libulale isikhumba sakhe, limnike i-rash, kanye nokuthi libe harmful noma libe dangerous kuyena.

Yebo, ukufuya khona kuyicebo elihle, kodwa kunezindleko ezihambiselana nokufuya izinkomo. Izinkomo, isikhathi esiningi kumele uzinakekele, uzeluse, noma uzinike utshani, noma ukudla lokhu ezikudalayo. Ziphinde futhi zinakekelwe ngendlela yokuthi zingabi nawo amakhizane, zingaguli. Uhlezi uzifakela imijovo ukuze zikwazi ukuthi zibe imizimba yazo ikwazi ukulwe, ukulwa, ukulwelana namagciwane, kanye nezinambuzane namakhizane.

Abantu , umuntu udonsa kanzima la, iyinambuzane sezibulale izitshalo zami lana konke nezimvula. Ayisabonwa iyimvula, yonke into isiyomile, iyitshalo zami ayisakhuli futhi sengiyesaba ngoba manje ngeke ngisakwazi ngisho nokuletha ukudla ekhaya. So, onke amandla ami engiwasebenzela ngathi nje azophela emoyeni nje.

Le ndoda ezokhuthaza ukuthi iyingane zazo nayo zikwazi ukuthi zizimele, zisebenze ukuze zikwazi ukufeza amaphupho azo, nezinto eziyifisayo empilweni. Kuyayikhuthaza iyingane ukuthi zisebenze kakhulu, zithole konke ezikufunayo.

Ekudluliseleni kwami kwengubo yami yovolo ezizukulwaneni eyizayo, kungaba, kungaba usizo olukhulu kuzizukulwane ngoba le ngubo iyoba vikela emakhazeni. Angiphathi khona ngesikhathi manje, ngesikhathi samanje iyingane ziyashesha ukugula. So, le ngubo lena ingawavikela kwizifo lezi, kwizifo ezilethwa amakhaza.

Indlela engenza ukuthi abantu abasha bejoyine lento lomkhakha lo wokulima ukuze ngibatshele ama-advantage. Isikhathi esiningi kuba yimali, into into into into ethandwa kakhulu abantu abasha ukuthi, abantu abalimayo benze imali eningi uma belima. Nanokuthi-ke, uthola imali, uphinde futhi usize umphakathi, ngokwenzani, ngoku producer ukudla, kanye nezinye izinto.

Ama-organic amendments, kuningi kahle kahle into eyenzayo empilweni kwimpilo yomhlabathi ngoba, lawa ma-organic amendments, izinto ezifana njengobulongo, ku-add-a ama-nutrients kwimhlabathi, ukuze izitshalo zakho zisheshe zikhule, ziphinde ziqhakaze.

Okokuqala, mina engafisa ukuthi izizukulwane zazi ukuthi uma utshala kahle kahle, kumele ukhethe indawo e-right, enomhlabathi othambile futhi o-rich, kahle kahle in nutrients. Uma ngithi nutrients, ngisuke ngisho ukuthi kusuke kuwumhlabathi okwazi ukuthi usheshe ukhulise izitshalo zakho, zisheshe ziqhakaze zibe zinhle. Uphinde futhi ube eseduzane nasemanzini, lento ebizwa nge indawo eyifana njengasemfumamfu, iyindawo eyifana njengemisele wama-dams. Uhlezi uzichelela njalo izitshalo zakho ukuze zikwazi ukuthi ukuthi zisheshe zikhule.

Ziningi-ke iyidlela zokusebenzisa i-PPE. Mina, okokuqala engingakusho ukuthi ekusebenziseni amagilavu, kuyasiza ukuthi uma usebenza, noma ulima, izandla zakho zingalimali, ngenkathi use usuke usebenza, nokufaka amabhuzi, kuyasiza ekuthenini iyinyawo zakho azilimali futhi. Uphinde futhi ufake namamaski, ngenkathi usebenzisa ama-pesticides, noma amakhemikhali lawa asuke ebulala izinambuzane.

Lokhu kungenza, kungenza ukuthi ngicasuke kakhulu ngoba yonke imisebenzi yami esengiyenzile isizomoshakala yizo lezimbuzi lezi. So, into engingayi-adviser kulo mlimi lo, ukuthi kulo mgadi weyimbuzi, ukuthi iyimbuzi zakhe noma engayifaka iyintambo, noma inkambi, enkambini ukuze zingaphumi. Nanokuthi-ke, engakhokha noma akhokhe inhlawulo ngomonakalo osuwenziwe izilwane zakhe.

Ukufulathela ikhaya, akusiyo into enhle kakhulu. So, labo bantu labo bengazizwa becasukile noma bedumela, ngoba manje ukushiya ikhaya, ukushiya nabantu abaziyo, uyoqala impilo entsha kwenye indawo, kungaba kungenza, kungakwenza ukuthi ubenovalo, noma ube wethuke kakhulu kuleso simo osuke ubhekene naso. Kodwa, yisimo esisuke sikuphoqa ngoba usuke u-face-we ama-challenges. Kusuke kukuphoqa ukuthi uhambe ofuna umsebenzi kwenye indawo.

Iseluleko esi-obvious nje mina engisibonayo njengamanje, ukuthi noma engadayisa izinkomo noma ezimbili, ezintathu ukuze akwazi ukuthola imali ukuthi asizakale ekuthenini alaphe lezinkomo eyigulayo, aphinde athengele, athengele ezinye lezi ezisakhona ukudla, ukuze lezi ezisele zikwazi ukuthi ziphile zi-survive-ve, ziphinde futhi zizale ezinye izinkomo. Noma enye elinye icebo lesibili engalenza, ukuthi aboleke imali kwibhange, kodwa lokho kunama-risk amaningi lokho.